Nna ke baballa data ka hore ke reke data ya ditjeho tse lekanang pokotho ya ka mme ha ke e sebedise haholo ke e sebedisetsa bohlokwa ba hore ke check-e tsona di-email kapa tsona di-message tsa sekolo. Ke baballa data ka hore ke se ke ka shebella di-video kapa tsona ho download-a dipina hobane ke seo ke sona seo se jang data.

Nna di-call tsena tsa spam, ke di bolokile mme ke di boloka ka founu ya ka hore ha ba founa ha e le ha e le yona call ya spam e se ke ya lla le ho lla founu ya ka le ho bona ha e tlo kena mme sena se bokela hore ke se ke ka araba tsona tsena tsa spam mme se mpehela ka boloka le hore ke se ke ka wetse lehlakoreng lena la batho bana ba scam-uwang.

Ke ne ke ikutlwa ke sa thaba haholo hobane mmino wa selehae kapa ona mmino wa heso, ke mmino o mong o monate, e leng hore rona Basotho re ya o thabela mme re kgona ho keteka ka ona, empa ka le leng la matsatsi itse ha ke kena internet-eng ke re ke download-a tsona dipina tse tsa selehae ke fumana o sa fumanehe ke ile ka utlwa bohloko haholo, mme kea ipotsa dipotso hore ho tlile ha jwang hore mmino ona wa selehae o se o fumaneng hona internet-eng, moo ka utlwa bohloko haholo.

Ke nahana ke nahana re ntse re hloka lesedi leo ho tswa seyalemoyeng hobane seyalemoya se bohlokwa haholo, mme se re fa lesedi le thuto kae kae moo e le horeng tsona di-smart phone tse tsa rona ha di rutise mme ke nahana seyalemoya se bohlokwa haholo mme ha re tlameha hore re se tlohele, kapa re se lahle se bohlokwa hobane se re se re fa thuto mme re fumana le yona information ho tswa ho sona seyalemoya.

Nna ke thabela dipapatso tsena tsa yona bolo ya maoto. Nka thabela ha papatso ya ka e kaba papatso e iketlileng mme ya lentswe la motho wa mosadi kapa yona sebodi sa motho wa mosadi, mme sena se tlo etsa hore e be ne le morethetho o monate mme o kgone ho imamela, o iketlile mme o natefetswe.

Bapho hobane e ya thabisa papadi ya bolo ya maoto, hobane papadi ya maoto ke e nngwe ya di-sports e tlisang kapa e kopanyang batho mme e ba etsa ngatana ngwe hobane ba shebella bolo eo ba le kaofela, ba le ngatana ngwe mme e mong le mong a fane ka maikutlo a hae mme ho be monate mme o ithuta le tse ding tse itseng ha o ntso o shebelletse yona bolo eo. O ithuta ka sehlopha o ithuta ka tsela eo ba bapalang ka teng mme wa natefelwa hobane o dula le metswalle ya hao. Ke seo se etsang hore motho a thabe ka tsa ka tsa ka tsa bolo ya maoto.

Ho buwa nnete, fela, maemo ana ona a utlwisa bohloko haholo hore o emetse mohala, o bo fumana ona mohala wa spam kapa wa ona private empa nna sena ke ile ka se lokisa kapa sona ha ho se fenya ka ho boloka di-number tsena tsa spam call spam ha se leka ho nfounela jwang kapa jwang. Founu ya bona e se ke ya kgona ho finyella ho sena. Se mpolokela nako hore ke se ke nne ka araba difounu tse ke sa di tsebeng kapa tsona tsa scam.

Ke qala ka ho mo hlalosetsa pele hore ho bohlokwa haholo ho ba na le CV APP mo founung ya hao hobane CV ke ke e nngwe ya dintho e hlokang hore o dule o e update a ka mehla le matsatsi sena se nthusitse hore ke kgone ho fumana mosebetsi hobane ke ne ke kgona ho romella yona CV ya ka, hobane ho tshwana e le ka ona kapa hothweng ya rona e seyalemoyeng e foununyana e, o mohala wa ka wa thekeng mme hona ho etsa hore ho be bobebe. Ke kgone ho romella nako efeng kapa eo.